Motswalle. Motswalle wa ka ke tseba a le sepetlele. Empa itse ha ke mo founela, ka bona a le sebakeng sa motho se leng hore ke a se tseba. Wa tseba ntho e ha e ntshware hantle hobane nna ke tseba e le motho e leng hore ha a phela hantle. Ha ke tsebe hore na taba enana ke tla e bua jwang le yena hobane ke motswalle wa ka mme ha ke batle ho utlwisa bohloko. Ke kopa o mphe maele a hore na nka reng ho yena hobane o shebahala jwalo ka motho a nang le kgatello ya maikutlo. Jwale ha nka ka bua hampe le ena, e ka ka o tla tloha a a etsa ho hong ho sa lokang.

Tjhe, ha ke bone ho le phoso hakalo hore di-company di kenye di internet-eng ya rona. Hobane akere pele o hira motho o tlameha o o shebe hore na motho o loketse hore a ka sebetsa nthong kgwebong ya hao. Jwale ha ke bone phoso hobane hona ho bontsha hore dikhamphani di tlo kgona hore di shebe hore na o motho ya jwang, o motho ya batlang mosebetsi, kapa o motho feela ya dutseng ya sa ya senang tjhebelopele. Jwale ke bona ho kenya ho no nong hwa difounung tsa rona, ha ke bone e le phoso hakalo. Hobane e tlo ba fa setshwantsho se seng ka wena se leng hore ba nentse ba sa ba sa se tsebeng ka wena.

Ho rekisi ha nhlalosetsa, o nhlaloseditse hore ke tla sebedisa for hora fela. Hobane hona le batho be leng hore le bona ba batla ho botsa monana moo ho rekiswang dijo, ba tlo ja. Ba kgone hore ba e sebedise. Jwale ke tlameha ke etse hore pele hora eo e fihla kapa ha hora e fela ke be se ke qetile ho etsa seno ke se etsa.

Nna ke na le yona founung ya ka. Haholo-holo ke sebedisa google le News twenty-four le Facebook. Hobane nako e kgolo le e nyane ke qetang ke le Facebook-ung. Jwale ho hlaha bo ditaba tse leng hore ha ke tsebe ka tsona. E na le taba tse ngata Facebook hobane le di-video di-podcast, e hlahisa dintho ka ofela tse leng hore ha ke di tsebe mohlomong. Ke tla be se ke bala ka yona Facebook.

Nna difilimi tse ke di ratang tse entsweng mona South Africa, di ngata. Empa haholo-holo ke ne ke rata ke di-series ke motho a ratang di-series haholo-holo. Jwale ke series ena e ho thweng ke King's Of Joburg, le yona kea e rata haholo-holo. E be ba series ena ho thweng ke ya Dame. Ke a e rata, e be ba Blood and Water. Di ngata ka di-series tse leng hore ke a di utlwisisa, tse leng hore di entse ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Tse leng hore di monate di ratwa ke batho ka ofela.

Wi-Fi e tlisitse diphethoho tse ngata Afrika Borwa. Mohlala wa pele, ho na le batho ba sebetsang ka marangrang. Be leng hore ke re di bitsa re ba bitsang di-content creator, be leng hore ba iketsetsa mosebetsi ka bo bona. Ebe he, mohlomong motho o nono o bapatsa di-product tsa khampani e itseng. Kapa diaparo jwalo jwalo kapa di tlolo, kapa ditlotso tsa hlooho jwalo jwalo. E be ba le ntlheng ya dithuto. Wi-Fi ya re thusa haholo, ha ke batle ho bua maka. hobane ha o no dula o kgona hore o ka reka airtime. Jwale ha o patetse Wi-Fi ha nngwe ka kgwedi e tlo qhoba kgwedi ho fihla e fela ho kena kgweding e ntjha. Jwale ke bona e tlisitse diphethoho tse tse tse ngata, tse leng hore di entse le maphelo a rona a be bobebe ka tsela e kgethehileng.